Ke nnete hore di-company tsa medical aid di hula tjhelete e ngata empa o fumane ha o kula haholo, o hloka thuso, o ya sepetlele ha o tlo kgona le ho qeta matsatsi a mashome a mararo. O ntse o o patallwa ke medical aid, ho tla be ho thwe tjhelete ya ya hao e fedile ka hare ho medical aid empa o iphumana o patala tjhelete e e ngata kgwedi le kgwedi. Ke utlwisisa hore medical aid ha o patala, o tlameha o thuse bonyane ha ho thwe ha o kula, o kene spetlele, o thuse matsatsi a ka bang mashome a mararo teng, hee ke mo etlare ha o so wa qetile ebe ke hona ba ka reng medical aid wa hao o fedile.

Nna le le bank-a ya ka, re kene tumellanong ya hore kgwedi le kgwedi ke tla siya mashome a, a mahlano a diranta e le hore ba dule ba bolokile bank-a ya ka e ntse e sebetsa, ka nako tsohle e se e le selemo ha jwale ke e sebedisa mme ke fumana ke, ke boitlamo bono boo ke bo nkileng ke bo kgona. Hobane ha ke soka, ke ke tlodisa kgwedi. Le ha ekaba e le nngwe. Ke ithutile hore ho tsohle tseo ke di etsang tlameha ke siye ka thoko diranta tseno tse tse mashome a mahlano hore bank-a ka ya ka e dule e sebetsa.

Abuti ke ne nka rata ho tsebisa hore mekgwa e mengata ya hore o ka fumanela ngwana loan-u ya hore a ye sekolong. O ka ya ka bankeng efe kapo efe. Wa fihla wa ba hlakisetsa hore o no ka rata ho apply-ela student loan, wa tla le bopaki ba hao ba mokgolo mme bona ba tla o o fa ba tla o fa ba tla ofa di-offer-a tse tse fapaneng, ba be bao fe le offer-a ya hore o tlo patala ka tsela e e jwang le hore na ba tla o fa bokae.

Phapang pakeng tsa cheque account le savings account-e, ke hore savings account ke ka moo o bolokelwang tjhelete. Cheque account ke moo o iphumanang o sebedisa ke eo a iphumanang o o ka ngola, o ka ntsha bo di-check note-u.

Overdraft facility ke tumellano eo bank-a le le mosebedisi, wa bank-a ba ka e etsang ya hore o ka iphumana o kgona ho ntsha tjhelete e ngata ho feta tjhelete eo o nang le yona. Ebe bona ba tla o ngola dibukeng tsa bona hore e le sekoloto hore o kolota tjhelete e kana. Mohlala, ha re re o na le lekgolo la la diranta, o batla ho ntsha makgolo a mabedi a diranta, o ka kgona hore o ntse makgolo ano a mabedi. Le ha wena fela ka ka bank-eng, o na le lekgolo le le leng la diranta.

Ntate e le hore o tle o kgone ho fetisetsa tjhelete akhaonteng e nngwe, o sebedisa mohala wa hao wa thekeng, o tlo tlameha hore o kene ka hara app ya bank-a. Ebe o kenya account number ya, account yane e nngwe ebe ha o so o e kentse o kgetha mokgwa wa hore o e patale ebe o kenya tjhelete eo o batlang hore e fetele account-eng yane e nngwe.

Bank-a ha e dumele ho kadima batho ba kgolang tjhelete e nyane tjhelete, hobane ha ba batle ho iphumana ba le tsietsing ya hore tla be ba kadimme motho a kgolang tjhelete e nyane tjhelete. Ebe jwale ha sa tlameha hore a kgutlise tjhelete ena, a lefelle tjhelete ena. Ebe jwale ke mathata, ebe ha kgone hore a lefelle tjhelete ena ebile ha ba batle ho kenya batho dikolotong tse tse tse ba tlo iphumana di ba hlotse bophelong, ebe ba itlamme ho tshwane le ha ba ikgamme ka lerapo.